Vatirhi va vuhlayisi bya rihanyo va nga antswisa ku kuma vanhu va vulavulaka tindzimi to hambanahambana. Laha va nga ta kota ku pfuna vanhu hi ku ya hi leswi va vulavurisaka swona loko va ya va ya lavisisa hikwalaho ka rihanyo. Ngopfungopfu eka vakhegula.

yo tirhisa maphilisi ya xihatla ku sivela vuyimana yi kahle hikuva loko u ma tirhisa, u ya sivela vuyimana lebyi a wu nga byi langutelangi kambe a yi kahle hikuva yi na switandzhaku swo fana no pandza hi nhloko, ku tshama i karhele, ku va masiku ya vona ya ngati hi ku fanela, na ku va ngati ya masiku ya wena yi ta yi vevuka ku tlula ya minkarhi leyin'wani.

Minhlangano leyi yi nga ya rihanyo yi nga lemukisa vanhu hi switandzhaku swa mimirhi leyi xavisiwaka ya vuxisi ya mavun'wa vo tshungula mavabyi. Leswaku hi xitalo mimirhi leyi yi xavisiwaka hi vanhu va va vo ti endlela, yi va i nga chekiwangi hi va le ka ndzawulo ya rihanyo. Ku yi fanerile ku yi nga tirhisa hi vanhu na? Yi nga tshungula vavanuna na? Na ku loko hi fika ehenhla ka ka vanhu, hi nge vi na switandzhaku swo karhi na nakona vanhu va nga endla yini ku kota ku sivela switandzhaku swo fana na leswi?

Nhlohletelo ya vanghana leswi va hoxisaka swona xandla eka timhaka ta vuyimana bya vantshwa, i ku vana va hina masiku lawa va landzelela ngopfu vanghana. Va vona ku munghana i na yini, munghana a nga na yini, munghana i na yini. Xin'wana xa kona, mhaka yo ya etliliniki va ya eka swa nkunguhato wa ku sivela vuyimana a va swi lavi. Vana va hina loko va fika eka malembe lama hi swi vonaka ku ri se va le va ti hoxe eka timhaka ta vanhu lavakulu a va fanele va fosteriwa kunene ku ya va ya endla timhaka ta nkunguhato.

loku nga endliwa ka ematikoxikaya ku pfuna ku olovisa vutomi bya vanhu lava nga na vutsoniwa, i ku endla ndhawu leyi va nga ta kuma va ti kuma va ri eka yona masiku hinkwawo ku va va dyondzisiwa swilo swo hambanahambana. Ku nga va ku byala mitirho ya mavoko, na mitlangutlangu yin'wani na yin'wanyani. Na leswaku vanhu va dyondzisiwa ku hanya na vanhu lava nga na vutsoniwa hi ndlela leyinene.

Swihambukelo eka tindhawu ta mani na mani, leswi swi fanekeleke swi va na mpfuneto eka vanhu lava va nga na vutsoniwa. ku nga va ti-ramp-e, ku endlela vanhu lava va fambaka hi ti-wheelchair. Tinsimbhi lomu makhumbini, ku va sapota loko va nghena eswihambukelweni. Na vanhu vo va pfuna, ngopfungopfu lavaya vo ka va nga voni, vo ka va nga twi, vo ka va nga vulavuli.

Eka mina hi ku ya hi sayiti ra mina, a ni voni ku ri na xidyoho loko yi teka n'wana u n'wi yisa etliliniki endzhaku ka loko u lemuke ku u sungule timhaka ta ku rhandzana hikuva vana va hina va endla swilo hi ku chava, a va na vutihlamuleri. Loko n'wana a ya a ya kuma n'wana a ha ri xikolweni, n'wana luya ku ya va vutihlamuleri bya wena as mutswari. So tanihi vatswari, swi kahle ku hi teka swiboho leswi hi vonaka ku emasikwini swi ta pfuneta wena na n'wana wa wena.

Sangoma i munhu loyi a pfunaka vanhu ku chayeriwa, loko munhu a ri na swikwembu wa chayela ku a pfuna ku femba swikwembu leswiyani. Kambe n'anga i munhu loyi a pfunaka vanhu lava va yaka eka yena hi swilo swo hambanahambana. Ku nga va mavabyi, ku lava ku twisisa ku ku famba yini evuton'wini bya munhu. Swilo swo fana na sweswiyasweswiya, ku biheriwa mimiti.

Ku vulavurisana ku nga endliwa tinhlengeletano ni vatswari vo tala kumbe na vana va xikolo ni ni vadyondzisi leswaku ku va na ku pimanyeta, ku va na mavonelo, ku ku nga endlisiwa ku yini leswaku ku antswisiwa xiyimo xa ku va xikimi xo phamela xa le xikolweni xi basa. Vana va xikolo va nga ta na mavonelo ya vona, vatswari va ta na mavonelo ya vona, ni vadyondzisi va ta na mavonelo ya vona. Leswaku ku nga endliwa yini leswaku xikimi lexi xi basa.

Ka wa ku bela maphorisa riqingho loko ku humelele mhangu i ku, maphorisa ma fanekele ma ta, ma ta ma ta endla vulavisisi bya leswaku i yini lexi xi nga va ku xi endle nghozi. A ku vavisekanga munhu na. Loko ku ri timovha ti nga chayisana, leyi yi nga na xihoxo hi yihi leswaku ku ta tekiwa swipimanyeto ku ya emahlweni hi ku ya hi nawu.

vavanuna a va swi koti ku vulavula, a va swi koti ku humesela leswi va ti twisaka swona hi nkarhi wolowo ehandle hikokwalaho ka ku, hi kule hi kha hi tiva leswaku vavanuna hi vona vanhu vo tiyela, vavanuna i i tinhloko ta mimiti. Xin'wana i ku va chava ku vulavula hi ku hleketa leswaku vanhu va nga va sandza wa ku a hi vavanuna vo tiyela.

Ka vutomi ka ndlela ya le henhla loku lavekaka ku lawula nsusumeto wa le henhla wa ngati i ku dya swakudya leswi swi nga pimanyeta ku ngetelela ngati. Ku fana na beetroot-i, xivindzi, hi swona swakudya leswi na loko u ya etliliniki vanhu lavaya va tirhanaka na timhaka ta ta ta swakudya va nga ta ku byela ku u dya swona hi minkarhi hinkwayo. Na ku teka maphilisi mo fanela, ku fana na lama ma ti-vitamin na ti-iron na ti-zinc.

Ku humesiwa ka mali hi US AID swi ta va na tlhelo ro ka ri nga ri kahle eka vaaki va Afrika-Dzonga hikuva, hi ku ya hi leswi swi vulavuriwaka swi nga endleka maphilisi ya ti-ARV ya nga ha fiki eka vaaki va Afrika-Dzonga. Laha swi nga ta xanisaka vanhu lava va nga na xitsongwatsongwana xa HIV. Loko mfikelelo wa ti-ARV wu nga fiki laha Afrika-Dzonga, vanhu lava hanyaka na xitsongwatsongwana lexi va ta hlupheka hi mhaka nkayivelo wa ti-ARV.

a ndzi ta swi katsa eka xinavetiso swa mina ku ri swi khorwisa vanhu leswaku murhi lowu ndzi wu xavisaka wa tirha, i ku ni rhanga ni langutisa ku vanhu va xava loko u wu navetisa hi ndlela yihi hi ku ya hi ku swilo leswi u swi xavisaka swi le ka demand-i yihi eka makete wolowo. Loko u xavisa xilo u fanele u tlhela u nyika na na ti-reason ta ku why vanhu va fanekele va xava swilo leswi u swi xavisaka.

Ku ya hi mavonelo ya mina, mali leyi ya peceni ya vadyuhari yi enerile hikuva vadyuhari lava a vo tshama va ri voxe emindyangwini, va na vana, va na vatukulu lava tirhaka lava va hlayisaka. Mali leyi yi endleriwa leswaku vakhegula va kota ku ti xavela leswi va navelaka swona hikuva vakhegula vo tala va teka maphilisi ya ti-BP, ya ti-high blood, maphilisi lama ma lavaku leswaku va dya swo fana na miroho, mihandzu na swin'wana na swin'wanyana. Na ku va tshama va ri na mali ku loko vo tshika va nga titwangi kahle, va kota ku ya etitliniki. So hi mavonelo ya mina mali leyi enerile, hikuva na na loko va nga se za va sungula ku yi kuma mali leyi a va tlhogomeriwa.

Mhaka leyi yo ku xavisiwa mirhi yo ka yi nga ri nawini, maphorisa na vahlayisi va rihanyo va nga khomisana hi ndlela leyo loko va kuma munhu a kha a xavisa swilo leswi, va n'wi tekela xi xitoko va tlhela va n'wi pfalela. Hi yona ndlela leyi yi nga ta herisa ku va ku xavisiwa swilo swo fana na leswi. Hikuva loko va fika va teka xitoko ntsena va nga n'wi pfaleli munhu va nga n'wi khomi, va tlhela va a ya mahlweni va xavisa mimirhi yo ka yi nga ri enawini. Se loko va khoma na lavan'wana va ta swi tiva ku ri loko va endla swilo swo fana na leswi va ta khomiwa.

Swikolo swi nga dyondzisa swichudeni na mindyangu ku yelana exikarhi ka swakudya na matirhelo ya dyondzo. Okay swi swi fana na leswiwana, swakudya swi na nkoka emirini wa munhu, swi na ti-vitamin leti lavekaka ku aka masocha ya miri. Ku fana na matirhelo ya dyondzo. Dyondzo ya na nkoka yi na nkoka evuton'wini bya swichudeni swin'wana na swin'wanyana. Ku fana na swakudya swi na nkoka ehenhla ka miri wun'wana na wun'wana.

Ku cinca ka pholisi loku nga antswisaka mpfuneto wa timali eka vanhu lava nga na vutsoniwa i ku va vanhu va lava va hanyaku na vutsoniwa va fositeliwa ku va va joyinisiwa tipholisi leti endzhaka nkarhi wo karhi ti nga va humeselaka timali ti nga va nyikaku timali hikuva vanhu lava nga na vutsoniwa a hinkwavo va kotaku ku ti tirhela van'wanyani va va lava ku va van'wanyani va kota ku hanya hi mali ya le ya mudende.

Loyi a fanekele ku kuma vukorhokeri bya le kaya vanhu lava va fanekele va kuma vukorhokeri bya le kaya i vanhu lava hanyaka na vutsoniwa vanhu lava hanyaka na vutsoniwa hi vona va fanekele ku va kuma vukorhokeri bya le kaya hikuva a va koti ku ti endlela swilo swo swo tala hikuva vutsoniwa i swilo swo hambananahambana.

Mhaka ya ndhawu ya vutshamo bya nkarhinyana endzhaku ka swikhukhula i swilo swa kahle hikuva hi minkarhi leyiwani ya ya ya ya madyandza vanhu va onhakeriwa hi tiyindlu ta vona va onhakeriwa hi hi la va tshamaku kona se mhaka leyiwani yi nga hluvukisiwa hikuva vanhu va nyikelela etindhawini leti ku nga na tindhawu leti ti nga endleliwa leswaku va va endlela vanhu lava va va va va va va.

Mhaka leyo vakhegula vo tshamisiwa eka ndhawu ya ku hlayisa handle ko tshama na vana va vona ekaya hi mavonelo ma mina ni vona ku ri mhaka ya kahle hikuva minkarhi yo tala vakhegula vo tala a va hlayisekangi loko va tshame na vana va vona hikuva vana va vona vo tala va nwa mabyala va endla swilo swo tala va famba va siya vakhegula va ri voxe minkarhi yaleyo mi kuma ku ri vakhegula a nga koti no ti swekela no ti endlela nchumu minkarhi yin'wanyani va va tekela timali ta vona ta midende va nga va xavelangi swakudya va famba va nwa byala vatlanga makariti va endla swilo swo hambanahambanana vakhegula va sala va nga hlayisekanga.

Xana vuvabyi bya chicken pox byi tshunguriwa njhani hi ndhavuko na hi xamanguva lama hi ndhavuko i ku va vana va hlambisiwa hi mati lama nga na munyu na ku va va dya swakudya swo karhi ya leswaku ya pfuna ku mavabyi lama ma hatlisa ma hola hi xamanguva lama ku na mimirhi ku na tinayiti ku na swisibi ku na mafurha leswi munhu a nyikiwaka loko a ya eku ya etitliliniki eswibedhlele na le ka ma doctor loko a ri na mavabyi lama ya ti-chicken pox.

Ndlela leyinene yo hlamba mavoko ku sivela COVID-19 i ku u teka xisibi u hlamba hi xona mavoko ku ringana ten wa ti u nge se za u hlamba hi mati u hlamba u chukuchela mavoko na le xikarhi ka tintiho.

Na vutsoniwa emintirhweni va khomiwa ku fana na ndlela leyi vanhu lavan'wani va khomisiwaka hi xiswona leswi swi endlela leswaku vanhu lava va nga ti twi va ri na ku hambana na vanhu lavan'wanyani entirhweni.

Na nseketelo wa ndyangu wu nga pfuna njhani eku hluleni ka ku tirhisiwa swidzidziharisi hi ndlela yo biha, ndyangu wu nga pfuna vana hi ndlela ya ku va va va pfumelela leswaku va vulavula matitwelo ya vona hi swilo swo karhi ku nga ri na ku va ahlula, vana vo tala va tsutsumela eka swidzidziharisi hi ku ka va nga koti ku vulavula na va ndyangu wa vona loko va ri na swirhalanganyi swo karhi evuton'wini bya vona hikokwalaho ka ku vatswari van'wani a va swi koti ku khutaza vana handle ka ku va khahla.

Hikokwalaho ka yini mirhi yin'wana leyi ponisaka vutomi yi durha swonghasi, mirhi leyo ponisa vutomi hi minkarhi yo tala yi durha hikuva yi va yi endle we endliwile hi vanhu va vuswikoti bya le henhla lava va nga na ku tshemba leswaku mirhi ya vona yi nge tsandzeki ku ponisa munhu loko a ri eka xiyimo xo lava mimirhi.

U fanele a endla yini loko murhi wa yena wa ku hunguta ku vilela wu vonaka wu nga n'wi pfuni hi nchumu, loko munhu a vona murhi wa yena wu nga n'wi pfuni hi nchumu a nga lavi tin'wanyani tindlela to a hunguta ku vilela hi tona, ku fana na ku ya ka vona vanhu lava va nga dyondzela ku vulavula na vanhu vitaniwaka ti psychologist na ku tinghenisa eka swilo swo hambanahambana ku fana na ku nga va ku ri vutiolori, u huma u ya vonana na vanghana, ku tshama na vanhu ku hlaya tibuku.

Munghana wa wena loyi a nga na ntshikelelo wa miehleketo leswaku a lava ku pfuniwa, munghana wa mina ku hava xilo xin'wanyani lexi pfunaka ku fana na loko munhu a kota ku yima a lava ku pfuniwa na mina loyi ndzi pfunekile eka timhaka ta miehleketo hi ku ya vulavula na vanhu lava nga na vutivi eka swilo leswi va tirhaka hi ku pfuna vanhu, ku hleketa ngopfu a swi kahle swi nga endla leswaku munhu a hetelela a biwe na hi xitiroki.

Loko a wu ri na ntshikelelo wa mianakanyo xana a wu ta tiyimisela ku nwa mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo, E-e hi ma mavonelo ya mina a ndzi nga ta nwa mirhi leyi hungutaka ntshikelelo ya mianakanyo a ndzi ta lava tindlela to hambanahambana leti nga ta ndzi pfuna ku va ndzi ku hunguta ntshikelelo wa mianakanyo hikuva ku hava xilo xo pfuna eka ntshikelelo wa mianakanyo loko u nga vulavuli hi swona.

Mirhi yi fanele ku kamberiwa kangani eka vavabyi va vuvabyi bya dementia naswona hikwalaho ka yini, mi fanekele ku kambeliwa hi ku ya hi ku enela hikuva vanhu lava nga na vuvabyi bya dementia i vanhu lava va nga na vuvabyi byo rivala hi ku ya hi nkarhi, vanhu lava i vanhu lava fanekeleke ku tekeliwa enhlokweni.

A ndzi ta n'wi hlohlotela ku va a tirhisa mirhi yo lwisana na mianakanyo hikuva mimirhi leyi endleriwile vanhu lava tsandzekaka ku kuma ku pfuneka loko va ri na ku tshikelela ku pfuneka ku fana no kuma munhu wo vulavula na yena hi ti-problem ta wena.

Sivelaka vanhu ku lava mpfuno eka timhaka ta rihanyo ra miehleketo i ku va va tsandzeka ku vulavula na vanhu van'wanyana, loko u tsandzeka ku vulavula na vanhu mayelana na ti problem ta wena swa tika ku va i yima i ya lava ku pfuneka eka vanhu van'wanyana.

Makhombo ya ku tirhisa mirhi yo hunguta ku karhateka hindlela yo biha i ku va munhu a nwa mimirhi yo yo hunguta ku karhateka minkarhi hinkwayo swi endla leswaku munhu a fika a titwa ingaku a nge hanyi a nga ri na mimirhi leyi yo pfuneta miehleketo, leswi swi endla leswaku a hetelela a fika eka xiyimo xo ka xi nga tsakisi.

Ku fikela kwihi ku landzelela swiletelo swa dokodela loko u tirhisa mimirhi leyi hunguteka ntshikelelo wa mianakanyo, swi na nkoka ku munhu a nga tikumi a kha a nwa i ti-overdose laha swi nga endlaka leswaku a hetelela a va na problem ya miehleketo a tshikeleleka vutomi bya yena hinkwabyo, ku landzelela swiletelo swa dokodela loko swi ta eka mimirhi swi kahle ngopfu.

Swiendlakalo swa vaaki swi nga tlakusa ku va swi endla leswaku ku va na ti-program ta laha vanhu va hlanganaka kona va tlanga tibolo mitlangu yo hambananahambanana, hi minkarhi yo tala munhu wo va na ku tshikeleleka ka ya miehleketo u lava ku tikuma a ri yexe a nga swi rhandzi ku tikuma a ri na vanhu.

Vuvabyi bya dementia byi khumba vulawuri bya mirhi hi ndlela yo ka yi nga tshamisekangi ngopfungopfu eka vanhu lavakulu, vuvabyi lebyi byi byi endla leswaku loko munhu a rivala swilo leswi humelelaka ku fana na loko a ri na vuvabyi bya dementia a tikuma a ri karhi a ri na vuhlayiseki.